Eyona ndlela iyiyo yokunxiba ebonisa intlonipho kukukhetha impahla ecocekileyo, emilileyo kakuhle, engekho mfitshane kakhulu okanye ibambe umzimba kakhulu. Khetha iimpahla ezihloniphekileyo nezihambelana nesiko lomcimbi.

KwaXhosa ukothula umnqwazi xa ungena endlini okanye uthetha nomntu omdala kubonisa intlonipho nobulali. Kuyindlela yokuhlonipha abantu abadala kunye nendawo abangaphakathi kuyo. Yile nto ke kufuneka sikhululeke umnqwazi.

Isinxibo sale mihla siphazamisa isinxibo sesiNtu sootata abangamaXhosa kuba abanintsi bakhetha impahla yesiNtu ngamathuba akhethekileyo kuphela, bangasayi kusinxiba mihla le.

Isinxibo sale mihla senze oomama abangamaXhosa bangasayi kusinxiba rhoqo isinxibo sesiNtu, besinxiba kuphela kwimicimbi ekhethekileyo baze bakhethe iimpahla zale mihla.

Kumsitho womtshato wesiNtu ndinganxiba isikhafu entloko, ibhayi emahlombe, isiketi sesiNtu kunye nebheshu ukubonisa imbeko nenkcubeko.

Kwimigcwabo ibhinqa elitshatileyo lidla ngonxiba ibhayi kunye nesikhafu entloko ukubonisa imbeko. Kanti intombi engekatshati isoloko inxiba impahla elula engenasibaya okanye ibhayi kuba ayikatshati.

Eyona ndlela ilungileyo yokunxiba emicimbini wesiXhosa kukunxiba ngendlela ehloniphekileyo ebonisa isidima. Ukuveza iingalo namabele akuhloniphi isiko, kungcono ukunxiba impahla egubungelayo umzimba.

Ukuthetha ulwimi lesiXhosa nabo rhoqo, ukubandakanya abantwana kwimisitho yesiNtu, ukufundisa ngenkolelo nemveli ezikolweni, ukurekhoda nokugcina amabali esiNtu.

Isiduko sibonisa ukuba siphuma phi. Isinxibelelanisa nezinyanya zethu kwaye sisikhumbuza ngobuzwe bethu nemvelaphi yethu. Ukuba awusazi isiduko sakho, uyazi intsika nembali yosapho lwakho.

Ndingabaxelela ukuba akukho mfuneko yokumgculela kuba le ntombazana inelungelo lokusebenzisa isiduko sikamama wakhe. Mhlawumbi akakaze esikatata wakhe okanye ukhuliswa nguyise, wacelwa. Kuhle ukuba sihloniphe zonke iindlela zobomi.

Uluvo lwam lokuqala, ulutsha alusaluthobeli ulwimi lobubele xa luthetha nabantu abadala. Olwesibini, luhlala lungabavuyisi ngendlela yokunxiba. Olwesithathu, luhlala luxabana okanye alulaleli iingcebiso zabadala.

Ndizilanda ndide ndifikele kubazali bam nabookhokho, ndibuze ngemvelaphi yesiduko sam nendoda ukuze siqinisekise ukuba asizalani ngaphambili kokwakha ubudlelwane.

Okokuqala, ulutsha lakudala lwalusuka luncede umntu omdala oxhakazelayo okanye ophethe izinto ezininzi. Olwesibini, lwalubulisa ngentlonipho xa ludibana nabantu abadala. Okwesithathu, lwalungaze luhambe phambi komntu omdala ngaphandle kwemvume.

Ukuhlanjwa kwenyala, kusenziwa umcimbi wokucoca osapho nentlalo. Isohlwayo, abenzi benyala bahlawulisa impahla okanye imali. Isiluleko, kudityaniswa nosapho ukuze kufundiswe ngesiko nokubaluleka kwentlonipho phakathi kozalana.

Ndiza kuqala ndibafundise igama elithi hello ngesiNgesi, molo ngesiXhosa. Liyasetyenziswa rhoqo xa usolula umntu kwaye libonisa intlonipho, into ebalulekileyo kwinkcubeko yethu.